Into ngomndeni wami wukuthi sisawagcina amasiko ethu, futhi siyazithanda, asizikhukhumezi, siyabahlonipha nabanye abantu. Lokho kubalulekile ukuthi kudluliselwe naseyinganeni eyisazozalwa. Kubaluleke kakhulu ukuze nazo yikwazi ukuhlonipha abanye abantu, futhi namasiko wazo ziwahloniphe.

Okumele ukwazi ukuthi, umuntu oyomlobola uyamthanda yini, futhi uzimisele yini ngaye. Nokuthi uma wukuthi uzimisele ngaye, kumele uqale ubhale incwadi, ayihambise kubo, nibenesivumelwano sokuthi, kulungile ungeza.

Ngaba nomuzwa wokwesaba ukuthi uzobaphendula kanjani abantu engabezwa. Into abangamsiza ngayo ukuthi bemfundise lolo limi olukhulunywa kulolu, kulelo zwe ukuze akwazi naye ukuzwa, akwazi futhi ukubaphendula.

Imigubho yesiZulu iyalugqugquzela ubumbano emphakathini, ngoba kusuke kufundiswa ngamasiko, nokuzihlonipha, nokuhlonipha abanye abantu, nokuphila nabanye abantu, kanye nokuthi amasiko ahlonishwa kanjani.

Izindlela zokufundisa, ukuthi kuhlelwe imicimbi, imigubho, futhi kube khona isikhathi la abantu behlangana khona, kufundiswane ngamasiko abanye abantu, ukuthi ayahlonishwa, nolimi lwabanye abantu luyahlonishwa kangakanani.

Yebo, ngingakhululeka ukugqoka izimpahla zesintu sakithi, ngoba lokho kungenza ngizazi ukuthi ngingubani, futhi ngivelaphi, nemvelaphi yami, nokukhombisa ukuthi ngiyawahlonipha amasiko ami esintu.

Nomzamo, ukuqgoka izingubo zakho zesintu ngosuku lakho olukhulu lomshado, kuyindlela enhle yokukhombisa ukuthi uyaziqhenya ngemvelaphi yakho nobuntu bakho. Lokhu kuyindlela yokuthi uxhumane nokhokho bakho, kanye nemvelaphi yakho. Lokhu kukhombisa, emphakathini ukuthi uyaziqhenya ngokuba intombi yomZulu. Lokho kuzokwenza ukuthi usuku lakho luhambe lube yimpumelelo, uphume kahle ekhaya ngesintu sakho esigcwele.

Osikweni lamaZulu, kuba khona isikhathi lapho intombazane ikhula khona, ifike ebuntombini, lapho khona izoba sesikhathini. Lapho-ke uma isibile esikhathini, kubakhona isikhathi lapho okumele umndeni wayo uyikhulise, uyenzele usiko lokukhuliswa, esilubiza ngokuthi incikeza. Uma isihlanganise iminyaka engamashumi amabili nane, yenziwe yenzelwe omunye umcimbi futhi wokuyikhulisa, ukuthi njengamanje usukhule ngokwanele, ukuthi ungumuntu wesifazane, ungakwazi ukuzithathela izinqumo, uyenzele umemulo, ithelwe ngenyongo, ikhuliswe njengentombazane esikhulile.

Umdanso wesintu samaZulu. Sinomdanso okuthiwa indlamu, siphinde sibe nomdanso okuthiwa ingoma. Ingoma umdanso owenziwa, noma ngabe wenze umcimbi, nishaye ihlombe, nicule, nisine, nigide, kube kuhle kube njeyaya. Kanti indlamu, kumele kube nezigubhu, kushaywe izigubhu, abantu benze umdanso osheshayo, futhi omnandi othokozelwa izibukeli.

Ngingathi ukudla esikudlayo esikhathini samanje, okusheshayo, kunomthelela omubi futhi omuhle. Kunomthelela omubi ngoba lokho kwenza ukuthi, abantu bavilaphe ukudla ukudla okunomsoco, bedle lokhu kudla okusheshayo, okungenawo umsoco. Lokho okungandisa izigulo kubantu bakithi. Kanti futhi kunomthelela omuhle, ngoba uyakwazi ukuthi uma ngabe ujahile, uya emsebenzini, uyakwazi ukwenza into esheshayo ozoyidla manje, ukwazi ukuthi usheshe ufike emsebenzini, ungamoshekelwa isikhathi.

Umntwana wentombazane uyadinga ukusekelwa ekhaya kubo noma ngabe ungena kusiphi isigaba sempilo, ikakhulukazi uma esengena esigabeni sokuthi uyakhula, uba ngowesifazane. Uma ngabe eqala afunda amakhono amasha, njengokuthi angene esitejini sokuthi useba ngomuntu wesifazane ngezikhathi zokuthomba, kanye nezikhathi zokukhula, udinga usekelo kakhulu kubantu basekhaya, njengomndeni nabazali bakhe. Lokhu kuzokwenza ukuthi intombazane ingasheshe yenze izinto ezingafanele, ngenxa yokuthi ekhaya inawo usekelo, abantu abayigadayo, nabayitshelayo ukuthi yini nani okumele iyenze, yini okungamele iyenze uma isifike esikhathini esinjengalesi.